Ee, kile ka leka ho kadima tjhelete ho mashonisa e mong mona ya sa hlileng a sa ingodisa kapa a sa ngodiswang. Ke ne ke kadimme tjhelete ekalo ka diranta tse sekete, mme tswalo ya teng e ne le diranta tse makgolo a mahlano. Le ha ne ke tlameha ho kgutlisa, ne ke tlameha ho kgutlisa diranta tse sekete le makgolo a mahlano. Yoh! Motho a se ka tla nlelekisa le bosiu a mpatla tjhelete ya hae, empa re dumellane hore ke tla patala mafelo a kgwedi. Ke ne ke se ke tlotse matsatsi feela a mabedi ka morao hore ebe mafelo a kgwedi. Ka ha mokgolo wa ka ono sa kena, mokgolo ono sa kena ka nako eo ha ntse ke sebetsa di . Ono soka o kena o tlo kena letsatsing la boraro. Hee motho a nlelekisa, a nlelekisa bona ba ha esale. Nkeke ka phetha ke kadima tjhelete hape, nkekebe.

Ka nnete e pelo ya ekaba bohloko ho rekisa koloi ya ka e neng ke e rata bakeng sa ho reka ya bobedi. E tla batla e thefula maikutlo, e tla batla ehlile e ba kotsi le kelellong ya ka. Hobane ke koloi e ke e tsebang, ke koloi e ke e ratang, ke koloi, e ke e pela pelo ena ya ka. Jwale ho e rekisa e tla batla e ba e nngwe ya dintho tse qholotsang kelello, tse qholotsang maikutlo. Mme ha hono ba bobebe haholo hore nka e rekisa. Mohlomong ha se ke tlameleha, ke tshwaneleha hore ke rekise e tla tsamaya empa pelo ya ka e kekebe ya ba madulong, e kekebe ya ba ya dula hantle hohang.

Ke bona e ba e ja hantle, ehlile ke bona ba e sebedisa ka tsela e nepahetseng. Ba e sebedisa ka tsela e nepahetseng hobane ke bona ba butse a mang a mabenkele a hlileng a sebetsa hantle le ona, a tlisa tjhelete. Ba butse tse ding tsa diaparo, diteki ho reka dieta, ehlile dieta . Ke bona ehlile e qhoba hantle, e qhoba hantle. Mme ha ba soka ba tatela ho reka bo dikoloi tsena tsa majabajaba, ha ba so tatele ho reka dintho tsa majabajaba. Santsane ba batla ha ke tsebe, ha ke tsebe seo ba e nahanneng. Empa ke bona hona jwale kapa ho fihlela hona jwale ntse ba e sebedisa ka tsela e nepahetseng. Ka tsela ehlileng e nepahetse, ehlileng. Ba e sebedisa ka tsela e makgethe.

Ke ho leka ho shebisisa, ho batla le ho shebisisa hantle hore tsohle ntse di tsamaya ka toka. Hobane ebang re sa shebisise hantle, kapa re ka se nkelle hloohong seo. Re tla iphumana re le ka mosing haholo, re tla iphumana re le ka hara mathata ana a ha esale. Seo re ka se etsa ke ho leka ho tola mahlo, ho sheba hore se etsahalang ehlile di etsahala ka nepo. Se seng le se seng se etsahala ka tsela e nepahetseng hobane lefatshe lena ha le sa tshepahala, dintho ha di sa tshepahala, batho ha ba sa tshepahala, di-family ha di sa tshepahala.

Ho bua nnete ke bona di patala hantle di-insurance le di-premium-o di patala hantle ebile tjhelete e patalwang ke tjhelete ehlileng ele hantle. Hobane ha ke so utlwele ka letsatsi ehlile hoba le qeyaqeyo ya hore hobaneng o patala tjhelete ekalo bakeng sa eng? Ke nahana tlhompho e teng pakeng tsa insurance. Le rona e batla e ba tlhompho e nang le lerato ka hare ebile e nang le, kore ho tshepana ka hare. Mme ho fihlela hona jwale, re badile tsohle, re badile melao le melawana ho utlwisisa hore na ke se fe seo re tlang ho se kgola, ke se feng seo re tlang ho se una mona? Mme seo ke nahana e tlaba sona se tla re thusa hoba moo re batlang hoba teng.

Ee, ho bua nnete e bebofaditse tsohle, e bebofaditse tsohle ka ha mehleng yane ya kgale dintho ne di ne di di thata haholo. Bo rakgadi, bo nkgono le bo ntatemoholo bane ba hula ka thata. Le ha botsotsi bo ne bo le siyo haholo nakong eo, empa ke nahana hore hona jwale e batla e bebofaditse dintho tse ngata haholo. E batla e bebofaditse dintho tse ngata haholo. Mme re a tseba hore boshodu e tla dula bo ntse bo le teng, re a tseba boqhekanyetsi bo tla dula bo ntse bo le teng. Empa ke nahana re a tlameha ho utlwisisa tse ding tsa dintho pele re di etsa. Mme ho ya ka nna, ke nahana e bebofaditse haholo e seng hanyane. E bebofaditse hobane dintho di ne di le thata pele kwana. E ne batla eba dintho tse tse hlileng di sa je di theohelang.

Hore o kenye App-e ena ya banka ntatemoholo, o tla tlameha o ye App-e e bitswang play store. Ha o fitlha moo o tla bona hona le khoneng search bar moo o tla search-a teng, o search-e banka ya hao mme oe download-e. O be le data oe download-e. O tla bona ha qeta ho download-a e tla o jwetsa hore oe bule na? Ee, oe bule o kenye PIN-e. Ba tla o batla dintho, o tla bona batla ho batla sefahleho sa hao, ba o batle le PIN ya hao e tla tsejwa ke wena o le mong. Mme oe kenye mono, mme ha o qeta ho kenya PIN ya hao moo ntatemoholo ke boleqe feela, ke boleqe feela. O se ka e lebala PIN eo, o tlo e save-e. O se ke wa lebala ha ebe o le motho ya lebalang ntatemoholo. Ee, ntatemoholo ee.